Kuvamile ukobanyana nawufika endaweni yangekhethu. Uthole abantu batjale iinthelo ezifana namadribe, amaperegisi, umoba, ife, ifenye ngasikhathi nama-apula. Kodwana imithi yamaperegisi yona uthola umuzi nomuzi unewawo umuthi nofana imithi iminengi khulu beyifike emithini emihlanu.

Iinthelo ezitjalwakwezi zisiza umphakathi ngokobanyana abantu badle iinthelo nokudla okunepilo. Okwenza amasotja wabo womzimba aqine. Nokobanyana bayakghona ukuthatha iinthelo zabo ezingakavami endaweni ukobanyana bazithengise benze imali ezakwazi ukuba barhelebha baphile ipilo.

Iinthelo kukudla okutjalwako. Okuvame ukuba neentanga ngaphakathi. Okudliwa kungakaphekwa begodu kukudla okunepilo.

Iinthelo ezihlanu amaperegisi, umoba, amadribe, ife kanye feye.

Mina ngithanda isithelo ipenabhula.

Iinthelo zenza amasotja womzimba aqine. Zenze nokuthi umuntu angaguleli futhi. Zenze umzimba womuntu ukobana ube nepilo.

Iinthelo zibaluleke ngokobanyana zenza umzimba ujame kuhle. Zinikeze umzimba amavithamini abalulekileko emzimbeni. Zinikele izakhamzimba ezenza umzimba uqine begodu zivimbele namalwelwe amanye njengomkhuhlani.

Ama-orentji, amalamune, irharinadi, ama-berry ngokwahlukahlukana kwawo kunye nama-apula.

Ikhabe, umengo, amaperegisi, isiphila nefeye.

Umrula, ifeye ebabako.

Kubaluleke khulu ukobanyana abantwana badle iinthelo qobe lilanga. Ngombanyana imizimba yabo isakheka. Alo imifino abayithola eenthelweni yakha imizimbabo bonyana ikhule kuhle begodu bangabi babantu abagulagulako nasele babadala.

Ngombana amasotja wabo womzimba awasanawo amandla wokubaphilisa ipilo njengomuntu osesemutjha begodu nemizimba yabo ayisenawo amandla ayikaqini. Alo iinthelo zibasiza ukuthi bakwazi ukuphila ngconywana zenze amasotja wabo womzimba abe ngathi abanamandla nemizimba yabo ibe ngconywana nokho ukuphela amandla.

Ibhanana sithelo esidanyana singathi sigobekile sitjheli ngombala sithambile nawusidlako begodu sineswigiri.

Linombala otjheli.

Kutholakala ivithamini B six kanye nevithamini C.

Yenza amasotja womzimba ukobanyana aqine, yenze umzimba ukghone ukujamelana namalwelwe nokhunye ukugula yenze nomzimba ukobanyana ukwazi ukubamba i-iron.

Ungadla ibhanana, i-apula, iperegisi, idribe kunye namabheri ngokwahlukahluka kwawo.

Kuvamile ukobanyana abantu bapheke izinto ezifana ne-apula, ipenabhula, ibhanana, umrubheyi kunye nefeye. Kodwana akukakateleleki ukobanyana uzipheke. Izinto okateleleke ukuzipheka mifino efana nomrorho, amazambana, ama-carrots, ikhabitjhi kunye ne-eyiye.

I-avokhado, idribe, i-apula elihlaza, ikiwi kunye negwava.

I-apula, irharinadi, iperegisi, itamati, istrubheri.

Umengu, i-orentji, iphopho, i-abhilikosi, inaritjisi.

Linakekela amathumbu womuntu ukobanyana ayekuhle ngendlini yangasese lenza ihliziyo iphathe kuhle linakekela isisindo somuntu ukobanyana anganoni khulu begodu angondi khulu.

Ivithamini C kunye nevithamini B.

Iye, kunomthelela omuhle khulu emnothweni weSewula Afrika.

Umengu, i-apula, ikhabe nebhanana

Iye, li-orentji.

Ukudla iinthelo ngamalanga angeze kwamgulisa umuntu. Kodwana ukudla isithelo sinye ngaphandle kokuhlanganisa nezinye iinthelo nofana ukudla kungamgulisa umuntu.

Iye, umuntu angakghona ukuzenzela igadi yakhe atjale iinthelo nofana atjale imithi thizeni njengemithi yamaperigisi khona ekhaya.

Ikiwi sithelo esinjengendingiliza sinekelo begodu ngaphakathi sihlaza ngombala sineentanga ezinzima.

Ikhokhonadi sithelo esimhlophe ngaphakathi sinekelo ngaphandle elingathi linoboyana.

Itjhugulula ukudla okusemzimbeni ukuba kube mamandla begodu ukwazi ukuqinisa amasotja womzimba. Nokwenza umzimba ukobonyana ukwazi ukubamba amanye amavithamini aphilisa umzimba.

Umengu sithelo esisarulani ngombala esisidu begodu sinentanga ekulu ngaphakathi.

Lisiza amehlo ukobanyana abone kuhle.

Ikhabe sithelo esikhulu esinekelo elihlaza ngokombala begodu ngaphakathi libomvu lineentanga ezinzima. Ikhabe linamanzi amanengi begodu amanzi layo asudu.

Umvino, amehlo wembuzi nedorofiya.

Ibhanana, umengu, ikhabe, i-apula nefeye.

Ikiwi, i-aprikosi, ipiyeri, umrubheyi ne-berry.

Ilamule sithelo esiyindingiliza. Sinekelo elitjheli ngaphakathi, sinamatlezu afana newe-orentji kodwana sona siyababa.

Likghona ukulwisana nokugula okufana nomgomani.

Umengu uhloma ngoNibejari ngombana uthanda ubujamo bezulu bupholaphole begodu kome nelanga libe lide.

Yehlisa amathuba wokugula ngokwengqondo iphinde godu irhelebhe umzimba ukuthi ugaye kuhle ukudla.

Amadribe, ipenabhula, umrula, ama-apula, namapiyere.

Ama-orentji, ama-apula, amadribe, amabhanana, amapiyere.

Yehlisa umtjhiso ongakalungi emzimbeni lokha umuntu agulako.

Isiza umzimba ukobanyana ukghone ukulwa namalwelwe. Isiza ukobana amehlo abone kuhle, amazinyo aqine. Isikhumba sibe sihle begodu sibe nepilo.

Ikherotsi, iphopho neswiri.

Ihlabathi enonileko enama-nutrients amanengi ibe manzana begodu ithambe.

I-orentji, i-cucumber, irharinadi, nepenabhula.

Iperegisi sithelo esincazana esingathi sisandingiliza sinentanga ngaphakathi. Iperegisi alinamanzi amanengi khulu. Limnandi begodu ayahluka amaperegisi kuneperegisi elitjheli, elingathi lisarulani, elibovu nelihlaza.

Umrorho sitjalo esihlaza ngombala esingathi sinamabhulari amakhudlwana nawuyosidla uyasisikelela usipheke endani usidle. Umrorho unamavithamini abalulekileko emzimbeni.

Nawufuna ukutjala umrorho uthenga imbewu yomrorho owufunako njengombana imirorho ihlukahluka. Nofana ungathatha okusalako lokha nawuphekako ekuseleko ngathi konakele ukufake ehlabathini. Uthelelele kancanikancani kuthome kukhule kube maplantjisi. Ukuhlukanise emibhedeni ukuze kube nesikhala sokuthi kukhule kuhle. Uqhubeke uthelelele uthelelele bekukhule kube khulu.

Umrorho ovamise ukutjalwa ehlobo murorho obizwa bonyana yisipinatjhi sehlobo. Kumrorho otjhelelako begodu unelayini emhlotjhana phakathi naphakathi okuhlukanisako. Umrorho lo mrorho otjalwa nakuza kusondela ihlobo. Ngombana ufuna amazinga wokutjhisa nasele angathi ayakhuphuka nyana.

Ngingathoma ngokuqalaqala ngibone ukobanyana umonakalo owenzakeleko ungangani, okwesibili, ngingaqala ukobanyana kusese khona mhlamunye imirabhu esahlezi ehlabathini engamila nayinganakekelwa, okwesithathu, nginga-cleaner ihlabathi nofana lapho ebesitjale khona ukuqinisekisa ukobanyana okulandelako sizokwazi ukutjala ezinye iintjalo ngemva kwalokho ngathola noma lirhelebho kubososiyazi, abososayensi abahlabathi abasebenza ngama-mineral ukuze batjho bonyana singakwazi ukutjala ini ukuya phambili.

Kungabangelwa kukobana abantu ababathengi abazi ukobanyana umlimi lo uyathengisa nofana bangazi bonyana ubiza njani naziza emalini nofana ubiza imadlana edlula yabanye abantu abathengisa iintjalo ezifana nezakhe.

Isiphila esithengwa khulu hlangana kwesiphila esimhlophe nesiphila esibovu, siphila esimhlophe ngombana basisebenzisela ukwenza ipuphu eyenza umratha ekuyinto edliwa khulu ebantwini abanzima eSewula Afrika.

ISewula Afrika ayitjali ikoroyi ngobunengi ngombanyana kuthatha imali enengi ukutjala ikoroyi alo-ke, iSewula Afrika ikhetho ukusebenzisa imadlana enayo ukutjala ezinye zeentjalo ezingafuni imali enengi njengekoroyi okufana nesiphila nezinye ezinengi.

Awa, akhange khengiyibone ipuphu eyenziwe ngesiphila esibovu.

Angathengisela namkha arhwebelane ne-China ngemva kwalokho aqale mhlamunye ukobanyana angeze arhwebela i-United States of Amerikha kunye ne-Brazil.

Iye, kuliqiniso abantu abahlala eLimpopo ekuvamise ukuba babantu abakerega e-ZCC badla khulu ipuphu yamabele kodwana, e-Gauteng abantu badla ukudla okuphekelwe futhi eentolo njengokudla kwabo-KFC.

Ungasebenzela ukuhlanganisa ukubekwa kwamanzi amanengi ezintweni ezifana nama-water storages ezizokurhelebha ekutheni noma kunesomiso kodwana iintjalo zakho zingomi.

Iye, singawuletha ngombana nakuthengiswa isiphila siye kezinye iinarha iSewula Afrika yona ithola imali eyizokghona ukuyisebenzisa ukuthuthukisa umnotho nekwenzeni bonyana abantu babe nemisebenzi.

Ufanele wenze isiqiniseko sokobanyana ukudla kwakho okuvunileko kunepilo elingeneko ukobanyana kuthengwe mavenkele amakhulu.

Imbewu le ungayifumana kumavenkile athengisa imbewu ngokwahlukahlukana begodu ungafuna ilwazi eendleleni zokuthintana njengo-Google, uqale ukobanyana ngiyiphi ikhamphani engakuthengisela imbewu ngobunengi zamalamune.

Kuneekhamphani thizeni ezithengisa ama-apula ngobunengi ezifana nekhamphani ekuthiwa yi-True Cape, alo ungahlola yona ikhamphani le ukobanyana bangakghona ukukulethela ama-apula la owadingako nanyana ungaqala ezinye ezifana nayo, utjheje iimpreysi ukobanyana ngiyiphi ebiza kangcono, ngiyiphi ethengisa ama-apula asebujameni obulungileko.

Usuthe khulu ngesiphila, siyasuthisa isiphila.

Esikhathini esigadungileko ama-avakhado besiwafumana kangconywana, akhona imizi ngemizi kodwana njesi, akasekho khulu ama-avakhado, seyiyabalwa imizi begodu iyathontela imizi anawo ama-avakhado.

Umraro kungaba kugula okuhlukahlukeneko okufana ne-stress begodu ungathola ukobanyana umtjhiso okhona awuziphathi kuhle iinkomo, okuzenza zigcine zingazithwali zibe namakonyana.

Iinkabi nasele sezizikhulukhulu kubanzima ukobanyana zivuthwe lokha naziphekwako, okutjho ukobanyana kubhedere ukuzihlaba nazisese zizincani sizakwazi ukuvuthwa.

Ngasikhathi ungathola bonyana iinkomo lezi zidle into enetjhefu ekuyenza bonyana ibeyingozi ebantwini, kanti nawuthole ukuthi beyisaqeda ukuyidla itjhefu leyo begodu ayikahlolwa bodorhodere beenlwanyana angeze sakwazi ukuyibona bonyana inetjhefu, sizokubona ngabantu sele babhubha namkha bagula baya esibhedlela. Okubalulekileko kobanyana yikomo leyo ingadli into engagulisa abantu namkha ibabulale.

Ungazipha imifino efana namakhabitjhi nemirorho.

Esikhathini esinengi uthola ukobanyana inyama ehlatjelwa evenkeleni ilungiselelswa ngezinto ezinengi ezihlukahlukeneko, ezinye ziyayihlanza zenze nesiqiniseko sokobanyana ayibi neengazi namkha amahlwili, kanti ekhaya khona uthola kobanyana iintwezo azikho ekwenza ukuthi ingafani lokha nawuyidlako.

Iye, ngicabanga ukobanyana kuyenza inyama ibenepilo begodu izwakale imnandi khulu kunenyama engakahlatjwa ngendlela le.

Lokhu kusuke kwenziwa kukobanyana umbala omhlophe ovane ubephezulu koboya bezimvu, akusiwo umbala wezimvu kodwanyana kuyiphetheni efihle umbala wamambala osezimvini. Yingakho esikhathini esinengi uthola abantu baneezimvu ezimhlophe zoke. Okhunye kukobanyana izimvu nazihlezi ndawonye uthola ukuthi ajimani wazo ayafana yingakho zisuke zibe nombala ofanako.

Iye ilwazi lobunikazi benarha banalo ngombanyana ngikutjho lokhu ngombanyana angeze wakwazi ukuthi uthola umhlaba ungakwazi imithetho elandelwako ngokuthola umhlaba. Nokwazi bonyana ubunikazi komhlaba lobu bujame njani.

Endaweni ekungibuya kiyo abantu bavame khulu ukuba neendawo zokonga amanzi. Akukhulunywa kuphela ngamadamu enziwe babantu namkha amadamu weendalo kodwana abantu nabo bayakwazi ukonga amanzi bazakhele izinto ezifana neempetsi bazithengele amajojo nokhunye okunengi. Iindlela abazi ukuthi bazokonga ngazo amanzi ukuze nakusuke kuneekinga zesomiso, amanzi abawongileyo ahlale abanakelele isikhatjhana eside.

Banganakelela iintjalo zabo ngokuthi babeke amanzi wezulu bawasebenzisele ukunethisela. Bangathola izinto zokuvala phezulu ezifana neentende ekutjalwa ngaphakathi bangasebenzisa ukutjalelwa ngaphakathi. Bangasebenzisa ukutjala utjalele emanzini kunokuthi utjalele ehlabathini.

Amathuba la bekungasi mathuba angathi ayalingana, nawungaqala esikhathini esidlulileko, uqale nesikhathini sagadesi kungathi kuyazanyelelwa okobanyana kukhutjhulwe iimbalobalo zibe ngathi ziyajanyiswa zilingane kodwana kade abantu ekubabantu beembaji bekungibo abakghona ukuthola umhlaba. Bathole iindawo lapho bazokutjala khona namkha babebosomaplasi kodwana umbuso wenza ingenelelo lokobanyana uzokuvula amathuba. Ukuze abantu ababomma nabo bavumeleke ukwenza izinto ezifana nalezi. Alo-ke bathoma bayangena bayangena ngeminyaka engathi idlula dlulile lena nawo umnyaka esikiwo lo sebayanda.

Kwenziwa ngendlela elikhulunywako le ngombanyana inyama engakaphophiswa ingahlala negazi, ibambe igazi. Abantu nabayidlako uthole ayikahlanzeki begodu bangagula nokugula kodwana nayilengiswako ndani iphophe ingazi iba yinyama enepilo engeze yagulisa abantu.

Iye mina kwelami ihlangothi utjwala besintu ngiyabunyanya ngombana ngibona indlela obenziwa ngayo. Nangokuthi akuqalwa isilinganiso sokobanyana utjwalobu busalungile. Bulungele umzimba na, ukuthi abantu nababuselako angeze bagula namkha kube nento ekhithikako eyenzekako emizimbeni nabo. Alo-ke yinto engenza bonyana ngicabange khulu naziza kibo.

Endaweni yeSewula Afrika kulula khulu ukukhulisa ikukhu ngombana esikhathini esinengi, abantu mhlamunye umakhelwani uyamnikeza athi thatha nasiya isikhukhukazi. Athathe isikhukhukazeso kanti sesithomile ukubekela namaqanda and dani ukusukela lapho bakghone ukobanyana bathathe isikhukhukazeso naso sesithoma ukuba namadzinyani amanengi. Bayasikhulisa, bayasikhulisa andani kuba neenkukhu ezinengi endaweni kodwana amanye amajuba namkha iinyoni kunzima ukuzikhulisa, ukuzinakelela kuthatha amandla amanengi imali enengi begodu abantu bemakhaya abanalo ilwazi lokobanyana bangazikhulisa njani iinyonezi.

Kubangelwa kukuthi inyama le abakhambi bayoyithenga khona emzini esikhathini esinengi la kukhuliswa khona iinkukhu. Emizini la kukhuliswa khona iinkukhu, bathatha iinkukhu lezi bazithengisele amashishini amakhulu. Kube ngiwo abathengisela abantu inyama leyo. Alo-ke yingakho kubiza ngemalini nawuthi uyaqala. Okhunye-ke kube kukuthi isimo somnotho eSewula Afrika gadesi asisisihle nakancani. Kuthatha imali enengi ukukhulisa ikukhu ukuthi ibe yikukhu ererhe. Alo-ke abantwaba yingakho bazokubizisa imali enengi, ukuze bakghone ukuvala iinkhali leza.

Iye bangazikhuthalela lapha ngibuye khona ngokuhlala abantu abatjha baneenqhema ngenqhema ebazisebenzislela ukutjala. Ndani bathengise izinto abazitjalileko kodwana esikhathini esinengi ziyavalwa iintwezo ngombanyana basuke banganalo isekelo namkha benze imali eyaneleko. Ukuze baphumelele begodu bahlezi bathengisa njalo.

Abantu beSewula Afrika bakholelwa ekutheni ukuba nefuyo kundlhondlhobala komuntu. Alo-ke kuyabaluleka ukuthi babe neenkomo, neembuzi kanye nezinye iinlwana begodu kuyabasiza nabasuke bafuna ukudla bathatha ngesibayeni bahlabe badle, bangabi nokukhathazeka ngemali nokobanyana asoje bakghone ukuyokuthenga ngombana izinto zibiza khulu.

Kungombanyana akuse ngakacabangeleki ukobanyana abantu bemakhaya nabo banendaba nefuyo yabo. Alo-ke abodorhodere nemitholapilo yeenlwane ayikho emakhaya le. Itholakala ngendaweni zangemadorobheni yingakho bathola, bakhamba ibanga elide khulu nabafanele bayokunakelelisa iinlwanyana zabo.